Ke ne ke ikutlwa ke thabile haholo hobane lenaneo lena le nrutile hore na ho itshwara le ho dula re bolokehile ka mehla ke ntho e jwang. Eya, ke fetotse mokgwa wa ho phela tsatsi le letsatsi ho netefatsa hore ke dula ke le maemong a matle a bophelo. Lenaneo lena le mpontshitse hore ha fela o itshwere hantle, o ka kgona ho phela nako e telele.

Ho mamela ka batho. Ho bohlokwa ho itshehetsa ka bopaki le mehlodi e tshepahalang ho etsa diqeto mabapi le polokeho ya diente tsa bana ba hao. Diente di entswe ka diteko tse ngata haholo, mme tsa netefatswa hore di bolokehile ho ka sebediswa baneng le ho sebedisetswa ho thibela mafu a tebileng bophelong ba bana.

Theha lenaneo la thuto le akaretsang motheo le ho thibela pelei ka moo di sebetsang ka teng. Melemo le dikotsi tsa ona. Sebedisa mekgwa e teng ya dibaka tsa setjhaba tse jwalo ka dikolo le dibaka tsa borapedi ho fana ka lenaneo thuto lena. Kwetlisa barupelli ba thakammoho le bona jwaloka batjha ba baholo ba tswang setjhabeng sa lehae ho fana ka lenaneo thuto lena. Fana ka dipalangwang ho bafani ba tlhokomelo ya bophelo bo botle bakeng sa batjha ba mahaeng, ba sa sebetseng. Mme le hona hore ba fumane mekgwa ya ho fihla ditsing, ho lata thibela pelei. Fana ka ditshebetso tsa lekunutu ho netefatsa hore batjha ba mahaeng ba ikutlwa ba phutholohile ho batla ditshebetso tsa ho thibela pelei.

Lefapha la Bophelo bo Botle le ka fana ka lenaneo-thuto ho bakudi ka meriana e sa netefatswang hore kannete e a fodisa. Ho elelliswa bakudi hore ha ho na moriana o ka phekolang mafu a mangata jwalo o le mong ebile o sa tempuwa ka setempe sa ho bontsha hore e a fodisa. Lefapha le ka kopa bakudi hore ba tlalehe meriana e jwalo ha ba e bona e ntse e rekiswa setjhabeng. Lefapha le rute le ho bontsha bakudi hore ba etse dipatlisiso ka meriana pele ba ka e sebedisa le hore na e bolokehile ho le ho kaakang.

Jwalo ka motho wa setso, ke lwantsha mahloko a ka ka meriana ya clinic le setso. Ena ya setso ke e sebedisa nakwana, ho kokobetsa bohloko. Mme e be ke ya clinic ho ya fumana meriana e kadilweng le ho hlapanyetswa tshebetso ya yona. Eya, ke behile tshepo ya ka merianeng ya clinic ho feta ya setso hobane ena ya clinic e fetile ho ditsebi tsa meriana ho e lekola le ho fana ka tekanyetso ya tshebediso ya yona.

Ke nahana hore ambulance ka nngwe le ka nngwe e kenngwe tracker e tla kgona hore batsamaisi ba tshohanyetso ba kgone ho e bona hore e tsamaya kae, ka nako mang. Sena se tla fokotsa ho se sebetse hwa bakganni ba di-ambulance jwalo ka ha ba sa etse mosebetsi wa bona mme ba o etsa ka monyebe. Pedi, ke nahana hore ha Lefapha la Bophelo bo Botle bo ka etsa hore di-clinic-ing tsa rona tsa mahae le ditoropong tse ding, ho be le di-ambulance tse pedi tseo di tla sebetsanang le ho thusa batho ba hlokang thuso ya ambulance.

La kgaello ya kamehla ya dingaka le baoki dipetleleng e teng hobane mmuso ha ho thaotha palo e lekaneng ya dingaka le baoki. A na ekaba mabaka a mang a mangata a ka etsang hore ho be jwalo. Nngwe, nako e telele ya dithuto le kwetliso, ho ba ngaka ho hloka matsete a mangata a nako le boiteko. E leng se ka sitisang batho ba bang ho pheella ho ba dingaka. Pedi, basebetsi ba baoki ba tsofetseng. Baoki ba bangata ba haufi le ho tlohela mosebetsi, e leng se ka tlisang mabaka a kgaello e kgolo sebakeng sa baoki ba nang le boiphihlelo dilemong tse tlang. Ditsi tse fokolang tsa dikolo tsa bophelo bo botle, ho tshwana le sekolo sa bongaka. Palo ya mabala a dikolo tsa booki di lekanyeditswe. Mme sena se ka thibela palo e ka lekanang ya baoki ba batjha ho kena mosebetsing.

Eya. Ke nahana hore tjhelete e lekane ho ka thusa batho ba fokolang jwalo ka ha ho ke ke hwa tshwana le ha ne ba sa thole thuso ho hang. Moruo wa naha ya rona o wele, mme hodima moo, mmuso o etsa ka matla hore batho ba fokolang ba thole dithuso mme ba se ke ba ameha. Ee, ke a tseba hore dijo le tse ding di a tura empa tjhelete ena ka nnete e etsa phapang ho batho bana.

Ka kenyelletsa diente bakeng sa mafu a tlwaelehileng a kang feberu, ho thibela ho qhoma le ho kgothalletsa bophelo bo botle ba setjhaba. Ho fana ka ditshebeletso tsa ho tlhokomelo le taolo bakeng sa mafu a sa foleng a kang lefu la tswekere, kgatello ya madi le asthma. Ho thusa bakudi ho laola maemo a bona. Ho fana ka ditshebeletso tsa tlhahlobo bakeng sa mathata a tlwaelehileng a bophelo bo botle, a kang kgatello ya madi, tswekere ya madi le boemo ba cholesterol. Sena se ka ba bohlokwa setjhabeng hobane mafu ana a hloka ho dula a hlahlobuwa kamehla mme sena se ka fokotsa le melao e metelele le di-clinic-ng tsa setjhaba.

Sena ha se thabise ho hang. Bakudi ba ya clinic-ing ho ya thola thuso, empa qetellong ya letsatsi ba kgutla ba le jwalo, ba sa thola thuso hantle ka lebaka la kgaello ya meriana. Sena se ka baka hore bakudi le ba malapa a bona, ba tobane le mathata a ditjhelete ka lebaka la hore ba ye di-clini- ing kapa di-chemist-ing tsa di-private. Ho ya leka ho batla thuso kapa ona mokgwa wa dipheko. Ho se kgone ho fumana ditlhare tsa bohlokwa ho kaba ka kgatello e kgolo ya maikutlo ho bakudi le ba malapa a bona. E leng se ka lebisang kgatello ya maikutlo a maholo kapa hona ho theoha ha boleng ba bophelo. Ditho tsa malapa kapa bahlokomedi ba ka nna ba hloka ho jara boikarabello bo eketsehileng.

Eya, ke na le tlhokomelo ka dipapatso tse jwalo. Dihlahiswa tse ngata boholo ba tsona ke mafosisa, mme di na le ditlamorao tse seng hantle bophelong ba motho. Ke nahana motho a ka tshwanela hore a je dijo tse matlafetseng, mme a latele mokgwa o motle wa hore a theole mmele wa hae ntle le hore a ka beha bophelo ba hae kotsing.

Re fumana hore nakong e ngata ke banna ba nwang jwala ebile ba sebedisa dithethefatsi hobane ke mokgwa wa bona o mong wa ho sebetsana le kgatello ya maikutlo kapa mathata a mang, e ba tobaneng le ona bophelong. Ekaba lekeno kapa ona mosebetsi kapa matla le ditokelo. Tshebediso ya dithethefatsi ya banna e ka susumeletswa ke mathata a kang mathata a ka tlung kapa a bakgotsi mmoho le bona, e le ha ba bona hore ntho eno e ba etsa motho e kang motho o na le matla a fetang a batho ba bang.